Ndi nga vha ṱuṱuwedza uri vha yo tamba ngauri i ya fhungudza stress mathada, i ya ita uri vhathu vha songo humbulesa vha pfhe vho vho lunguluwa.

Vhuṱhogwa hawo ndiya u nwala dzi nomboro, nahone u tea u tea u tambiwa nga vhathu vhavhili kana vhararu kana vhana, zwi tou ya ngauri ni kho tea u ni kho nyaga u tamba ni vhangana.

Ee ndono vhuya nda ḓi wana ndi tshi khou tamba khadi sa ṅwana, ngauri iya onyolosa.

ndi tshigombela, malende na dzi nanga.

Ndi ḓivha uri muravharavha u tambiwa nga vhathu vhavhili nahone u taliwa kha bogisi.

Uri vha vhe vha khou ḓivheliwa uri vha kona u u tamba zwifhio, ndi zwine ndi zwifhio zwithu zwine vha zwi konesa u zwi vha konesa u zwi ita.

Wa u vhudzisana dzimbudziso ri khou fhindulana, uri ri kone u ḓivhana zwa zwa khwine.

Ndi uyo gidima mudavhini.

Bugu dza zwiṱori, ndi zwi funela uri ndi a kona u awedza muhumbulo, nda vha ndi si khou humbulesa nga mathada.

Ndi vhona zwi zwavhuḓi ngauri zwi vha zwi khou ṱuṱuwedza na vhaṅwe vhana vhane vha takalela u ḓi wana vha khou ḓidzhenisa khayo mitambo yeneyi.

Ndi nga anḓadza mutambo wa bola ya zwanḓa kha ine yavha netball kha puḽatifomo ya Facebook na TikTok.

Thi thu vhuya nda ḓi wana ndi khoya u ṱalela dzi dzi bere.

Ndi vhona i kho thusa ikonomi ya Afurika Tshipembe zwavhuḓi ngauri i yo fhungudza vhugevhenga na uri vhathu vha shumi vha shumise zwidzidzivhadzi na u tswa.

Hai thi thu vhuya nda ḓi wana ndi khou guda dzinwe nyambo.

Yaa ndi tshi nga to zwiamba so uri ndi vhona u mutambo une wa nyanyula vhathu, ngauri hu tshi vhoniwa dzibere kanzhi ndi tshi tshi khou ambela kha theḽevishini vhunzhi ha vhathu vha vha vho ḓala so ndi nga tori zwi ya zwi a nyanyula vhathu.

U ḓi wana ndi tshi kho funa vhathu, na u kona u amba na vhathu zwavhuḓi, na u kona u ṱuṱuwedza.

Mitambo ya sialala ngauri a huna muthu ane a i sa i ḓivhe, i ngavha tshikona i ngavha tshigombela i ngavha malende i ngavha dzi nanga.

Ee ngauri vhunzhi ha vhathu vha vha vhaṅwe vha vha khou rengisa, vhaṅwe vha vha vha khou gada, vhaṅwe vha vha vho tholiwa u sedza uri vhathu vha khou behave zwavhuḓi naa.

A thi thu ḓi wana ndi khou ṱalela mutambo wa rugby so a thi ḓivhi nga tshenzhemo yawo.

Ee ndi vhona hu tshivha na tshume na tshumisano ya vhuḓi.

Ee ndi vhona zwo zwi khou thusa kha mvelaphanḓa ya u endela mashango ndi nga why why.

A thi thu ḓi wana ndi tshi khou ya kha mashangoḓavha nga bufho.

Ee ndi vhona I tshikho thusesa.

Ee ndi vhona i i hu nḓila yo yo fhenya tshi tshiṱalula ngauri u mitambo i tambiwa nga vhathu vhoṱhe hu si na uri ndi tshaka ifhio.

Hai thi takaleli u ḓi wana ndi khou dalela Brazil ngauri a thi takaleli u dalela mashango a kule.

Vha yavha vha khou ḓivha mashango, vha khou ḓivha vhathu, vha khou wana na mishumo, vha khou wana na dzitshelede.

A thi thu ḓi wana ndi khou ḓivha nga ha dzangano ḽa dziṅwe sialala.

Ee ngauri vhathu vha vhea mitambo phanḓa, vha fokhasa khayo ha sivhe na u shumisa zwidzidzivhadzi na zwikambi.

Ee ngauri vhana vhanzhi vha khou zwi takalela ende vha khou takalela u guda.

Ee ngauri i ya fhungudza dzi dzi nndwa na uri vhana vha vhe vha vha khou ita zwithu zwo bvaho tshikoloni.